Ngingamululeka ngokuba, ukudansa kwakhe kungamulibazisi ekutheni acindezele kwezemfundo zakhe ngokuthi akale isikhathi ukuthi ukudansa nokusebenzisa amavidiyo akhombisa ngokudansa kwakhe akwenze ngezimpelasonto. Ukuze angaphazamiseki ezifundweni futhi nakhona akwenze noma amahora amabili. Aqhubeke azijabulise ekulinganiseni kwezokujabula, kodwa kungaphazamiseki nezifundo. Kukwazi ukuthi kuphumelele kokubili ngendlela. Ngoba ikhono lakhe elingakwazi ukumusiza naye ngokuhamba kwesikhathi.

Kungahlelwa ukuthi kube nezikhulumi ezizokhuluma ngawo amasiko ahlukahlukene ngesikhathi somqhudelwano. Ebese kuthi amaqembu ngamaqembu aqhamuka emazweni ahlukene enze into ezokhangisa ngamasiko abo, bakhombise ukuzigqaja ngamasiko nemvelaphi yabo. Ebese laba abazochaza abayizikhulumi, bachaze nokuthi ingabe lawo masiko abaluleke kangakanani emazweni nakuzizwe zabo. Futhi iziphi izinto lawo masiko asiza ngazo ukuze abantwana nabantu baleyo ndawo baphile kahle bahloniphane.

Lapho iqembu lebhola khona lakwaZulu Natal e-Richards Bay, elawina khona, ngazizwa ngijabule kakhulu njengoba lalisuka kwisigaba esiphansi liya kwisigaba esiphezulu se-PSL eseliyodlala khona. Lapho ngangithokoze kakhulu e-stadium, ngikwazi nokuthi ngicule, ngibagqugquzela njengoba sasijabulile, bekhombisa nokudlala kahle kanti ekugcineni bazowina. Ngazizwa nginokukhulu ukuthokoza njengoba bakwazi ukudlulela impela esigabeni esilandelayo. Sakwazi ukuba nemibhiyozo eyayikhombisa ukuthokoza kwethu njengabalandeli.

Ngingathanda ukuthi ngibone kakhulu imidlalo efana nomdlalo webhola, elabafana nomdlalo webhola lamantombazane. Ngoba le midlalo ihlanganisa bonke abantwana, abantwana nabantu. Ihlanganisa abantwana abancane bangakwazi ukuthi badlale, nalaba asebekhulakhulile bayakwazi ukuthi badlale. Ngingathanda futhi ukubona kufakwa umdlalo wokuthi kube nemiqhudelwano yokubhukuda, bafunde nokubhukuda abantwana njengoba ngibona ukuthi enye yezinto ebaluleke kakhulu okumele iqalwe abantwana besabancane ukuze bakwazi ukuba nalawo makhono sebekhulile.

Yebo kuwumthwalo wemfanelo womuntu osemusha ukuba abe nethonya elihle. Uma enabalandeli abaningi abasebasha, ngoba uma ekwazi ukuheha abalandeli abasebasha bayakwazi ukuthi baphawule ezinkundleni zokuxhumana. Njengoba kuba yibo abantu abasha ababaningi ngomakhalekhukhwini nasezinkundleni zokuxhumana. Futhi bayakwazi ukuthi baphawule akwazi ukuthola abalandeli abaningi ezinkundleni zokuxhumana. Nokuthi bayakwazi ukuthi babukele lokhuokuhle akwenzayo naye, ukuze nabo bezophumelela empilweni bese beyakwazi ukuqhubekela kahle phambili.

Ukuthi izikole zikwazi ukubagqugquzela abafundi ukuthi, ukuba yingxenye yezemidlalo esikoleni, kuyingxenye yemfundo yakho, njengoba kusiza kakhulu empilweni yakho ukusebenzisa ingqondo ngendlela ekahle kanye nomzimba uhlezi uphilile ngendlela e-right uma ngabe ukwazi ukuba yingxenye yezemidlalo esikoleni. Nokuthi bakwazi ukuphuma baqhudelane nezinye izikole baye kwezinye izindawo, ukuze abafundi bezokwazi ukubona ezinye izingane zakwezinye izindawo. Baqhudelane nezinye izikole, kube nemiklomelo. Nokuthi kube nemifaniswano emihle yezemidlalo ehehayo.